Uri ṋamusi a balelwa u badela avhe a nayo tshelede ine anga badelela phanḓa uri a songo pandeliwa.

A zwo ngo tsireledzea ngauri a u ḓivhi tshiimo tsha afho fhethu hune wa khou tshimbila hone naluthihi.

Ndi ya uri a songo tenda u thoma u badela a sathu fhiwa bambiri, dza muṋe wa nnḓu dzo no pfi title deed.

Ndi uya wa ṱoḓa ṱhanziela iyo ine ya kho ṱoḓiwa, uri vha kone u ḓivha uri muthu ane a khou vula iyo akhanthu u dzula gai.

Vha ita khumbelo ya masheleni, vhasina ya tshelede yau bvisa dibosithi.

Ndi zwa ndeme uri vha ḓivhe uri namusi vha lwala, vha ya wana tshelede ngauri asi vhathu vhanzhi vhono zwi dzhiela nṱha.

Ṱhoḓea ndi dza uri u tea uvha a kho shuma, lwa phemanthe mushumoni wawe nahone a tshi kho lwala.

Ee ndi zwa ndeme ndi zwandeme uvha na tshibugwana tsha mbulungo, uri u kone u vhulunga vhathu vha hau lwa tshidele nahone lu ṱhonifheaho.

Zwithu zwine vha nga ita ndi u vhea tshelede banngani, vhakhoto i valela ya vha i nadzi nzwalelo vha si tshi balelwa u i dzhia.

U tea uya dzi banngani dzine a shumisa dzone, musi a tshi kho ḓo ḓivha zwinzhi nga ha dzi funeral cover dza haningei.

A dzongo eḓana nga uri mbuyelo dza hone dzi vha dzi ṱhukhu, ende dzi tou bva for miṅwedzi muthihi kana mivhili.

Ndi vhona unga bannga iyo i nga dzhia masheleni, yafha muṅwe ane a kho a toḓa masheleni ngauri vhathu vha khou a ṱoḓa hafha nnḓa.

Ee ndi zwa ndeme ngauri, uya kona u thusalea u ṱavhanya arali a kho ṱoḓa tshikolodo banngani.

Mbuyelo dza u ita dzi mbadelo nga luṱingo, zwi thusa nga maanḓa nga uri u ita wo dzula huṅwe na huṅwe hune wavha hone wa rumela nga luṱingo. Ahuna uri u tea u ṋamela wa kona u ya wa rumela zwo leluwa nga maanḓa.

Zwi dodombedzwa zwo no ṱoḓea ndi, payisiḽipi ndi fhethu hune a shuma hone na tshelede.

Ni ngaya banngani ni tshi kho ṱoḓa u tshintsha tshelede dzaṋu u dzi isa kha doḽa.

Ngauri puḽane ndi yavhuḓi ngauri i vhulunga muṱa woṱhe, nga tshelede nthihi ine wavha u kho tamba ngayo.

Hundred rannda kana two hundred ngauri dzi sosaithi nnzhi dzi shumisa yeyo tshelede ṅwedzi na ṅwedzi.

Zwithu zwine nda zwi dzhiela nṱha ndi zwa uri avho vhathu vha ya kona u swikelela gai na gai, hune medikhaḽa aidi wavho u shuma gai na gai.

UIF i waniwa nga vha mushumi muṅwe na muṅwe, ane o ṅwaliseliwaho nga vha tholi vhavho.

A zwongo fanela ngauri vhathu vha UIF vha dzhia tshelede ya miṅwaha miṋa fhedzi.

Vha tea u guda uri a vharengi nnḓu arali vha songo, fhiwa mabambiri a muṋe wa nnḓu heyo wa u thoma.

Zwithu zwine ndi nga ita ndi u ya banngani nda vha vhudza nyimele yanga uri data a dzongo swika vha mphe tshelede yanga murahu.

Ndi nga khetha ine ya ṋea nyeletshedzo ya vhuṱungu ngauri, nga hetsho tshifhinga ndi ḓovha ndi tshi khou pfha vhuṱungu vha ḓo nthusa nga maanḓa.

Ee vha tea u vha na dzimbekanya mushumo ngauri vhathu a vha ḓivhi uri, vha tshi thoma u renga nnḓu ngazwa tshikolodo vha tea u itisa hani.

Ndi khwiṋe u badela puḽane nthihi ya muṱa woṱhe ngauri, u ḓo badela tshelede nthihi ṅwedzi na ṅwedzi ngeno ya muthu muthihi utshi ḓo tea u badela muthu muṅwe na muṅwe yawe.

Mushumo wa UIF ndi tshelede ine i thusa vhathu vhane vhavha vha khou ya vha na vhathu vhane mushumo yavho yo fhela kana vha khou rithaya.

Maga ane muthu a tea u tevhelela u tea u vha o fara dzi bammbiri dza hune e avha a kho shuma hone dzoṱhe dzo fhelela.

Ndeme ya forex ndi ya ndeme nga maanḓa ngauri ivha i tshi kho gudisa vhathu nga foreign exchange na uri tshelede dza nnḓa ndi dzifhio.

Ndi ḓivha uri UIF i vhalela miṅwedzi miṅwaha miṋa musi i tshi khou dzhia tshelede fhedzi.

Mbuyelo dzine na dzi wana ni wana mishonga nga mahala, ni panngisa na dzi goḽidi nga mahala ni tshi kho shumisa medikhaḽa aidi.

Ndi ṱhanziela ya mu muthu ngori u dzula gai na ṱhanziela ya uri uyu muthu u khou hola vhugai.

Zwithu zwine vha nga ita ndi u vheya masheleni nyana uri vha songo tou thoma fhasi nga masheleni a bannga, vhavhe vha na yavho ya tshikwamani.

Ndi vhona zwi songo tea vhathu vha khou tea u imela miduba dzi ḽaini, ho funa vha tshi wana tshelede dzavho kha dzi ṱhingo thendeleki.

Ee ndo no ya nda takalela nḓila ye mu tshimbidza mushumo a tshimbidza ngayo zwithu zwawe, a zwi tshimbidza zwavhuḓi na nga tshifhinga tsha zwavhuḓi.

Zwo thusa nga maanḓa ngauri tshelede yawe yo ḓo ḓadzisa fhaḽa na fhaḽa ha savhe na shotho ya masheleni.

Khombo dzine vha wela ndi vha ya ita dzi phoswo vha rumela dzi tshelede husi hone, tshelede dzi dzi sa swike tshikoloni vhavha vhatshi nga a vhongo badela.

Zwithu zwono itea musi no fhira munyikelo wa ṅwedzi, kha zwithu zwa dzi insurance, vha yari no ṱangana na khombo vha tshi kho tea uri vha badele, vha ḓe na excuse vha fhedza vha songo badela.

I thusa kha uri arali musi no fhira nisongo badela, arali na ṱangana na khombo i yakona u badela ngauri nivha no badelela phanḓa

Zwinga ṅwedzi ni ngabadela two hundred kha gap cover, zwo fanela ngauri dziṅwe insurance a dzi badeli fo miaro mihulwane yono ḓura.

Ee, bannga dzi tea u ṱalutshedza kha vharengi zwavhuḓi ngauri dzi bannga dzo ḓala nga vhurobani ngauri ndi dzone dzono vha dzi kho wana mbuyelo nnzhi.

Ndi nga takalela u vhulunga nga mutengo u shandukaho ngauri, arali wo dzudzanywa zwiambori u ḓovha wo dzula fhethu nthihi arali u tshi shanduka u tshi ita u tshi gonya, na nṋe ndi ḓovha ndi tshikho u wana masheleni o gonyaho nyana.

Hu shumiswa ṱhingoṱheṱheleki nga uri matshudeni hanga koni zwa uya nṱha na fhasi nga maanḓesa arali tshikolo tshi kule vhaḓo balelwa masheleni a uya na u huma.

Hai ani ngo tea u vhuyedzedza masheleni aṋu, ini muṋe ni to ṋanga uri ni kho u ṱoḓa u vhuyedzedza na kana ani kho ṱoḓa u vhuyedzedza ka kana nai litsha yo ralo uri arali ni sa kho ṱoḓa uyi shumisa.

Hayi zwi nga si fhire vhubindudzi ha makete ngauri vhubindudzi ha makete vhuna sapoto ha vhathu vhanzhi ende zwithu zwavho zwine zwa rengisiwa zwo prizeviwa.

Nga uri asi vhathu vhanzhi vhano ṱuwa vha tshi kho u lwala, vhaṅwe vhathu vho khwaṱhela mivhilini yavho ndi ngazwo vha sa zwi shumisesi.

Mbadelo dza tshumelo ndi mbadelo dzine dza vha dzi tshi kho u badeliwa for uri ini no iteliwa tshithu, dza admini ndi dza uri ndi dza ine dza khamphani dzi ḓovha dzi khoni tshadzha yone uri ni kho u vheya khavho.

Ee, ndono vala akhaunthu ngauri akhaunthu heiḽani ndovha ndis akoni urumela tshelede ubva kha iṅwe akhaunthu ndovha ndi tshitea u toya nda panga tshelede hani ngeyi banngani kana ATM zwino dzi tshadzhisi dza hone dzovha dzo ḓalesa.

Maṅwalo ane na tea uṱuwa nao musi nitshi yo vula bannga, ndi ḽiṅwalo ḽa fhethu hune na dzula hone na khophi ya basa.

Ee, ndi nga kona uyi ṱalusa nyimele ngauri arali o dzula tshi vhuongeloni tshifhinga tshilapfu gap cover iya kona uri i mushumele.

Thaidzo dzine dzavha hone kha tshipatshi ndi uri arali wavha wo vheya zwithu kha tshipatshi, wa tshilaṱa kana tshawa u songo tshivhona zwiambori zwithu zwoṱhe zwine zwavha khatshipatshi nazwo zwo xela.

Ndi zwandeme ngauri arali usa pfesesi u vha vhudzise u ḓo mangala tshelede yau isa khou ita zwine wa kho ṱoḓa zwone wo novha hayani ende arali wono sayina khontraka wo sayina.

Gap cover ndi insurance ya zwa mutakalo ine ya khavara arali mbadelo dzanu dzine na kho teya u badela dzi tshi khou fhira dza insuance yaṋu.

Ee, ndi u dzhiya akhauntu number ya tshikoloni wayi panga kha thingothendeleki waita reference number nga madzina a ṅwana na student number tshawe.

Ngeletshedzo ine nda nga mufha yone ndi yauri, a ite dzi diposithi ṅwedzi na ṅwedzi uri awane masheleni awe ori hanḓanḓa nyana.

Ee, ndono ṱola ngauri puḽani ya vhuongeloni i ḓura nga maanḓa nga uri ivha yosedza uri vhuongeloni huvha hu kho ṱoḓea mini na mini na mini nga hafha noni yanga nga lafho yovfhelela ngauri ayi sii dza vhuongeloni i badela uri oyo muthu arali muthu akho dzula vhuongeloni.

Vha takalela u badela nga thingoṱhendeleki ngauri vhavha vha khou vhulunga masheleni a uya tshikoloni.

Mbuyelo dza ḓuvha na ḓuvha dzi ita uri premium yaṋu i vhe yafhasi ngauri ni vha nitshi khou wana masheleni murahu tshifhinga tshoṱhe dzi premium dzanu dzivha dza fhasi.

Vhathu vhane vha vhuyelwa musi o muthu atshi khou ita dzi pulane dza vhuongeloni ndi vhathu vha vhuongeloni vhathu vh avhuongeloni ndi vhone vhono vhuyelwa nga maanḓa.

Ee, ndo no vhuya nday a tshikoloni ngauri ndo vha ndi songo vhala uri tshelede hopfi iḓo dzhena kha akhaunthuni ya tshikolo a nga murahu ha maḓuvha mavhili, zwino ndo vha ndi khotea uya tshikoloni uri ndi kone u registara vha zwi vhone uri ha ndo badela zwa vhukuma.

I thusa uri vhathu vha lange tshelede yavho zwavhuḓi. Ngauri vha ya kona u rumela muthu nga yone mobaiḽi. Zwiṅwe zwifhinga vhaya kona u tsheka uri vho salelwa nga vhugai tshelede dzavho dzo salaho ndi vhugai.

Life cover i thusa nga uri miṱa i vha isina tshelede ine vha nga kona u vhulunga ngayo. So vha shumisa dzi life cover lune zwa leludza, naho dziṅwe dzi life cover dzi sa badeli.

Tshithu tshine nda pfha ndi sa tshi tshi sa mpfhari zwavhuḓi. Ndi uri ri tshi ya banngani ri a kona u bvisa kha ATM dziṅwe na dziṅwe. Mara masheleni avha asa fani.

Ndi zwithu zwavhuḓi zwine zwa nga itea arali no badela ḽounu utavhanya. Vha ni engedzela credit score tshifhingani tshiḓaho tshelede heiḽani ye na no dzhia i a engedzea vha ita tshelede nnzhi.

Akhaunthu ya bannga ndi nomboro dzine muthu arali a khou rumeliwa tshelede muthu a shumisa dzone. Ndi ṋomboro ine muthu wa ṱalusiwa ngayo banngani.

Tshine vha nga ita uri zwi leluwe banngani ndi uri. Vha fhungudze tshelede ine vha i dzhia nga ṅwedzi nga ṅwedzi akhaunthuni dza vhathu.

Zwinga ita uri ndi ḓipfhe ndi songo farea ngauri miṅwaha miṱanu yo ḓalesa. Zwi amba uri muthu u ḓo vha a khou badela tshelede nnzhi miṅwaha miṱanu i tshi sala i tshi fhela. Muthu u ḓo vha o badela tshelede nnzhisa isina vhukono.

Tshithu tshine vha tea u bvisela khagala zwavhukuma. Ndi uri muthu u kho tea u badela u ḓo badela tshelede nngafhani mafhelo mafheledzoni a tshikolodo.

Ndi nga muvhudza uri kha ḓo i ṱoḓe u ḓivha uri u ḓo badela tshikolodo etsho for tshifhinga tshingafhani. Nahone u ḓovha o badela vhugai after tshifhinga itsho tshawe.

Tshithu tshine ndi nga muvhudza ngaha mobile mani. Ndi ya uri uya kona u tsheka tshifhinga tshoṱhe tshine wavha u kho funa uri tshelede yau ndi vhugai nahone yo dzulisa hani.

Zwithu zwe nda vha ndi tshi ṱoḓa u vhulunga khayo. Hovha hu tshi ḓovha garaṱa dza khadi, garaṱa ya ID na tshelede khayo nga ngomu.

Ndi nga vula bindu ḽa mabaphanya ḽa u hulisa mabaphanya. Ndi a rengisa nda vhuisa tshelede nda namba nda vha ndo vulisa bindu zwezwo.

Mbudziso dzine ndi nga mu vhudzisa uri ndi zwauri ezwo ndi arali ndi tshi khou badela. Ndo thoma nga u badela baḽuni zwino tshelede dza nga dza ṅwedzi na ṅwedzi dzi ḓo vha fhasi na.

Ndi muhumbulo muṱuku ane a khou shumisa ngauri. Funeral cover i thusa muṅwe na muṅwe ngauri ahuna muthu ano ḓivha uri u ḓo ṱuwa fhano shangoni nga tshifhinga ḓe.

Tshithu tshine nda nga muvhudza ndi tsha uri asingo vhilahela. Tshelede yawe uya kona u i vhona tshifhinga tshoṱhe tshine avha akho ṱoḓa tshone.

Ndi nga dzhia phetho ya uri ndi khwine ndi to hirisa uri masheleni a vhuye. Ndi tshi khou hirisa tshifhingani tshiḓaho ndono vhuisa masheleni ndi kone u rengisa futhi habe.

Ndi zwandeme ngauri uya kona u ḓivha uri u ḓo vha wo badela vhugai after tshifhinga tshingafhani. Nahone arali vha vha sa ḓivhi vha ya ita vhufhura wa badela tshifhinga tshilapfhu.

Ndi nga vha vhudzisa uri afho hu na baḽuni na. Nahone ndi ḓo badela for tshifhinga tshingafhani tshelede.

Ndi wa uri ndi khwine u ṱavhanya u ita funeral cover zwino. Nga uri na mitengo ya hone ivha i tshe fhasi, nahone muthu u tea uvha na funeral cover.

Ndi nga muvhudza uri a vule bannga account. Ngauri vhathu vha re na dzi bannga navho uri vha kone u mu rumela masheleni khayo, zwi leludza zwithu.

Ndi nga mu eletshedza uri kha ṅwalise muṱa wawe woṱhe hutshe na tshifhinga. Nga uri ha ḓivhi musi hune a ḓo vha musi wa tshiwo tshi tshiwa. Nahone avhe a kho vha vhetshela zwiṱuku nga zwiṱuku banngani.

Nyeletshedzo ine nda nga mufha yone ndi ya uri kha yo vula bank account ine a ḓivha uri a i na dzi tshadzhisi dzi tshadzhisi dza ya dzi fhasi.